Ibhanki yeakhawunti ibalulekile ke kuba uyakwazi nokugcina imali kuyo, imali leyo uza kuthi uyigcine uyifumane inenzala, ukanti ke uyakwazi nokuthumela okanye ufumane imali ebantwini abasondelene nawe.

Abazali kufuneka baqaphele iinkcukacha zedyunivesithi okanye ezi zesikolo eso bazawuthi bathumele kuso iinkonzo zemali. Ngoko ke ithi loo nto kufuneka babhale phantsi, baqinisekise ngeakhawunti namba yesikolo ukuze bangathumeli imali kwibhanki okanye kwiakhawunti erongo engeyiyo leyo abanqwenela ukuthumela kuyo imali.

Mhlobo wam, andingethandi ukuba ndikubone untyumpantyumpeke ematyaleni koomatshonisa, kuba kaloku oomatshonisa xa bekuboleka imali bakunika inzala enkulu kakhulu ize le mali yabo ibe nawo namathole. Okungenzeka ukuthi xa ngaba wohlulakala ukubhatala le mali ngexesha elifanelekileyo, umatshonisa lowo angathatha izinto zakho. Kwaye nawe uza kusokola ke ngoku ukuphuma ematyaleni, kuba kaloku ayilocebo into yobana uboleke koomatshonisa imali kuba bangasimosha isithunzi sakho kwaye ke bathatha ii-ID neeakhawunti zakho ukuze bamise ubomi bakho ude ube kanti ugqiba ukubhatala ityala elo unalo nabo.

I-medical aid iluncedo kakhulu kuba ikunika iinkonzo ezigqibeleleyo zemtholampilo. Loo nto ke ithetha ukuthi kubalulekile kakhulu into yokubana ube nayo i-medical aid ukuze ungafoli kumaziko karhurumente kuba kuyagcwala kumaziko karhulumente. Kwaye ke ngoku ufumana uncedo olugqibeleleyo loogqirha abawufundeleyo umsebenzi wabo kwaye noncedo olukhawulezileyo maxa onke.

Umxhasi wam ndingaqinisekisa ukuba ndimnika uncedo oluhle, oluphakamileyo. Into ethetha ukuthi ndingamgcwabela isizalwane sakhe ngokwesidima nangesithozela ukuze akwazi ukuqhubeka asebenzisane nathi asithembe, ze naxa iphinde wanesehlo esifana nesi akwazi ukubalekela kuthi. Kwaye kubalulekile ke ngoku nokubanceda abaxhasi bethu kwangethuba, singahanahanisi sibanike iinkonzo ezintle eziphucukileyo ukuze nabo bakwazi ukusasaza igama ngeshishini lethu.

Xa sisenza umgalelo wemali siqale sonyule oonongxowamali abathathu, ukwenzele siqinisekise ukuba ingamnye kwesi sithathu uyayazi ngemali engenayo nephumayo. Kubalulekile ukugcina imali kumgalelo ukwenzele xa kufika iintsuku zikaxakeka sikwazi ukutshona phaa kwingxowamali yethu sikhuphe, sikwazi ukuqoshelisa wonke loo mcimbi siza kube sinawo.

Liluncedo kakhulu ukuqinisekisa ukuba imali iyafika ngokukhawuleza. Oku ke kokwenye kwezinto ke ezincediswa yinto efana ne-technology, kuba kuqala bekunzima ukuthumela imali kumntu okwelinye ilizwe kuba bekufanele ihambe ngeposi, apho ke ibiithatha ixesha ukuya kwinyanga ukuze le mali iproseswe ide ifike kulo mntu iya kuye.

I-life insurance yimali ethi ifakwe kwingxowamali okwexeshana. Yimali ke oye ukhethe ukuba uza kufaka isixa semali esithile ngenyanga ukwenzela into yoba kuthi xa kuthe kwakho isehlo okanye nalahlekelwa ngumntu obenohoyile ekhayeni okanye intloko yekhaya, ze laa mali iphume iinyanga ezithile. Ukuze ikwazi ukuqhubeka ikhathalele izidingo zenu ezi bezihoywe ngulo mntu ungasekhoyo.

Uyakwazi ukuthatha i-inshorensi yexeshana, uyakwazi ukukhetha ukuyibhatala ngeenyanga ezithile, ukubhatala ixabiso elingakanani kwaye uyakwazi ukutshintsha i-nshorensi leyo utshintshele kwenye.

Abantu abanintsi bebalekela koomatshonisa ukuboleka imali, kuba kaloku baye bafune indawo engazubafuna iinto ezifana ne-payslip, into ekhombisayo ukuba nyhani umntu uqeshiwe. Bafuna indlela ekhawulezileyo yokuba bakwazi uba, umntu ozawukwazi into yobana abanike imali engakhange abe ehlohla imibuzo eminintsi. Kuba kaloku ebhankini uza kubuzwa imibuzo eminintsi efana nokubana unayo imali engenayo, sibonise ubunyani bokuba nantsi imali engenayo uyifumana kwindawo ethile. Ngoko ke umatshonisa yena akazifuni zonke ezo nkcukacha, ufuna nje ibhanki lakho lekhadi, ikhadi lakho le bhenki kwakunye nesazisi sakho. Zezo nto ke athi aye azigcine ezo xa ngaba kufika ixesha lokubana kubhataleke imali.